Dzi a thusa nga maanḓa kha vhaaluwa ngauri ndi vhathu vhane vha dzula vho vulela dziradio, zwi thusa uri vha kone u ḓivha uri ndi zwifhio zwithu zwi re kha mitengo ya fhasi zwine a vha koni u zwi swikelela, vha a kona u zwi swikelela nga murahu ha musi ho vha na dzikhunguwedzelo. Dza dovha hafhu dza thusa na vho ramabindu u ya nga u fhambanana na vhathu vhane vha rengisa, vha a kona u ya vha amba kha radio zwithu zwine vha rengisa, vhathu vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou kona u zwi ḓivha, vha kona u zwi swikelela uri vha ye vha zwi renge kharali vha tshi khou zwi ṱoḓa. Zwa dovha hafhu zwa thusa uri bindu ḽau ḽi anḓadze kha mashango o yaho nga u fhambanana.

Musi vha tshi vho amba mafhungo a songo ḓaho nga ngona kana zwithu zwine zwa vho ri a zwo ngo tea u pfiwa nga vhana kha dziradio. Radiyo i dovha hafhu i si vhe ya vhuḓi musi vha tshi vho anḓadza zwithu zwi si zwone nga ha vhubindudzi vhune ha vha hu khou itiwa nga vhathu kana vhabvannḓa.

Ndi ya uri WIFI i tea u fariwa zwavhuḓi, nahone i tea u shumiswa zwavhuḓi kana nga ngona sa izwi i tshi dovha i tshi khou badeliwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe, i dovha hafhu ya ḓo thusa kha vhana vhane vha vha zwikoloni uri vha kone u i shumisa zwithu zwa tshikolo nga khayo.

Ndi zwa ndeme u ḓivha nga ha maḓi hu u itela mutakalo wa vhathu ngauri hu si na maḓi a hu tshilei tshitshavhani tshiṅwe na tshiṅwe, zwa dovha hafhu zwi si vhe zwavhuḓi kharali vhathu vha tshi khou tou rengisiwa maḓi zwithu zwine zwa vhori a zwo ngo tea.

Ha u shumisa zwileludzi zwingaho dzifomo, zwe zwi zwa u dzhena kha dzi social media zwa u anḓadza mafhungo, kana zwinepe zwi songo ḓaho nga nḓila zwi tsitsa tshirunzi tsha muthu ngauri, u nga ḓi wana muthu a khou post zwinepe zwa musi u songo ambara kana zwinepe zwa musi vha funani vha tshi khou funana vha sendela na zwiṋepe vha songo ambara, zwa sia muṅwe vha tshi vho kwatelana muṅwe a vho dzhenisa zwinepe kha social media, zwithu zwi songo teaho zwine zwa sala zwi tshi tsitsela tshirunzi muṅwe muthu.

Tshifhinga tshaṋu a tshi thu swika nga ha makhadzi lune lwa amba uri ni songo nyama ṅwana miyanga tshifhinga tshaṋu a tsha thu swika. Zwine zwa amba uri arali tshi thu tshi tshi ne na khou tshi ṱoḓa ni sa thu swikelela kha zwo zwi khou amba uri ndi songo nyama isani phanḓa na uri ni kone u swika kha hetsho tshithu tshine nda khou ṱoḓa, ndi zwine zwa nṱuṱuwedza uri na, na ḓuvha na ḽithihi ndi songo nyama vhutshiloni kha zwine nda khou ṱoḓa u vha zwone, ndi ḓo zwi swikelela, tshifhinga tshi tou vha tshi sa thu swika.

Ḽaisentse TV uri i kone u mu nthutha, u nthusa kana u nndeludza kha zwithu zwinzhi.

Nṋe ndi vhala gurannḓa ḽa magazine sa ezwi hu ḽone kana ḽo no nndiludzela mafhungo a shango manzhi a mashango davha ane a thi a ḓivhi, ndi a kona u ma vhona hone kana u ma ḓivha hone kana nda vhona mafhungo kha SABC 2 sa ezwi hu u ṱoḓa u ḓivha uri shangoni ndi zwifhio zwine ra khou ṱangana nazwo, kana ndi zwifhio zwine zwa khou itea zwine a ri zwi ḓivhi.

Ngauri vhunzhi ha vhaaluwa a vha shumisi dziṱhingo thendeleki vha shumisa dziradio u kona u wana mafhungo o yaho nga u fhambanana.

Ndi a, ndi ya ndeme ngauri na mishumo minzhi ri a kona u thetshelesa radio ra i ḓivha nga murahu ha musi yo divhadziwa kha dziradio, na uri ri vhe ri khou ḓivha zwori ndi gai fhethu hu songo tsireledzeaho musi ri tshi khou tshimbila.

Hai, hai, nṋe zwi tshi ḓa kha zwa mitambo ahuna mitambo ine nda i takalela, tshithu tshine tsha vha tsha ndeme kha nṋe ndi u ḓivha nga ha zwine zwavha zwi khou itea shangoni kana u thetshelesa mafhungo.

Ee, ndo no vhuya nda shumisa, tshenzhelo yanga ho vha hu ya uri ndi kone u guda zwa tshikolo sa izwi i tshi kona u leludza zwithu zwinzhi u fhira u tou renga data ngauri data dzi a ḓura, unga shumisa tshelede nnzhi kha ṅwedzi muthihi.

Zwi a nkwama ngauri data dzi a ḓura, nga maanḓa musi u tshi khou ita zwithu zwa tshikolo. Dzi a ḓi soko fhela vhukati wa wana u sina tshelede ya u renga, zwino hu na WIFI i ya thusa ngauri ina data dza unlimited dzine wa dzi badela nga ṅwedzi, husini data dzine wa vha u khou dzi renga vhege iṅwe na iṅwe.

Mushumo na u ḓi mvumvusa nga u vhona TikTok sa ezwi hu yo, hu yone ine ra fhedzesa tshifhinga tshilapfhu ri khayo, ndi yone ino uri mvumvusa nga maanḓa.

Vhunzhi ha mafhungo ane nda ma vhala kha internet kana kha dzi social media avha a si ngoho, vhaṅwe vha vha vho tou ḓa u borolowa kana u zwifha nga ha vhaṅwe vhathu hu u itela u bvuma ngazwo, zwine zwa vha uri a si zwithu zwavhuḓi.

Ee, thekinoḽodzhi iya thusa nga maanḓa kha musalauno ngauri, uya wana dzi application dzine wa khou nyaga u dzi senda dzi kule nahone u sina tshelede ya u ṋamela, hone zwi a ri lelulela ngauri ndi u tou vha na data fhedzi, wa shumisa internet u rumela dzi apuḽikhesheni dzau dzo yaho nga u fhambanana husina na mathada a uri ahuna tshelede ya u ṋamela musi u tshi tea u isa iyo application.

Ee uri i kone u vha thusa musi vha na mishumo i no nga dzi investigesheni kana dzi assignment, uri vha kone u wana izwo zwithu kha i dzi inthanethe.

Hu itela uri vhathu vhoṱhe vha afrika tshipembe vha na u amba nyambo dzo fhambananaho vha kono u thetshelesa idzo mbekanya mushumo nga luambo lwa vho.

Dzi dzhiela ngauri vhunzhi ha dzi dvd ngauri vhunzhi ha vhu streamer ndi zwone zwo leluwaho u fhirisa u shumisa dvd, streaming ndi ya kona u badela nga ṅwedzi nda vhona zwithu zwoyaho nga u fhambanana.

Wa vhanzhi sa izwi vhunzhi ha vhaaluwa vha sa koni u ṅwala kana u vhona zwavhuḓi uri vha kone u vhala, zwino u ṱalukanya zwi nga zwi nga thusa vhunzhi ha vhaaluwa.

Ndi nga zwi ripota mapholisani hu u itela uri vha kone u nthusa uri ezwo zwithu zwi songo anḓadza kha dzi internet sa izwi zwi songo tea, kana zwo posṱiwa nṋe muṋe wazwo ndi songo tenda kana ndi sa zwi ḓivhi.

Thi shumisi wi fi ndi to renga data sa ṅwedzi woṱhe une ṋamusi muḓagasi wo ṱuwa ndi a kona u dzi shumisa nahone lwa tshifhinga tshilapfu nda to dzi badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe, a hu na u kalelwa tshifhinga uri u dzi shumisa lwa tshifhinga tshingafhani nahone nga na nga ḓuvha.

Dzo nthusa sa izwi huna nyambo nnzhi dzi ngaho tshi tshaina, tshi putshugisi dzine a u koni u dzi amba kana u dzi pfa. Zwino zwi thusa uri arali zwi kho to nwaliwa ndi a kona u zwi pfesesa nga u ṱavhanya.

Hayi a tha thu ḓi wana ndo swika kha itsho tshipiḓa, a thina tshenzhemo nazwo lune nda nga kona u zwi ṱalutshedza ngauri a thi ḓivhi ku shumele ku nazwo kana ku shumisele kwa zwo

Zwi vha zwi kho ita uri vha wane iṅwe tshelede sa vhunga data dzo fhela ri tshi tea u renga dziṅwe, nga uri ri wana zwithu zwinzhi kha inthanethe.

Aya ri borolosa nahone a ya ri ṱuṱula mi humbulo sa ezwi ri tshi vha ri kho vhona zwithu zwine zwa nga ri ṋea ngeletshedzo, kana ra vha na vhuṱali na nḓivho nga khazwo.

Dzhiyelanzhele uri, ngoho na ngoho iyo epe ine vha khou i shumisa i mulayoni naa nahone masheleni hanga ngalangali naa, vha tea u thoma vha foinela bannga ya eyo epe.

Ndi ḓi pfa ndo takala nahone ndi ḓipfa ndi muthu wa khwiṋe a re na nḓivho na vhuṱali ane a nga kona u thusa afrika tshipembe.

Ndi muvhango nahone ndi vhona uri u kho gudisa vhunzhi ha vhathu uri ri ḓivhe nga vhubvo na mvelele yashu nahone na sialala yashu.

U ṱutshela mazwifhi ndi musi u songo ḓi dzhenisa khazwo kana u thetshelesa zwithu zwi songo ḓaho nga nḓila, hu itela u ḓi tsivhudza kana u sa ḓi wana u khou dzhena khomboni nga zwithu zwino ha vha uri a u zwi ḓivhi.

A takalela, ndi takalela nga maanḓa mbekanya mushumo dza tshaka nga maanḓa nga uri ivha i kho gudisa mvelelo yanga na sialala na uri ndi ḓivhe uri ndi bva ngafhi nahone ndo hulela gayi.

Ee zwi a thusa nga maanḓa, u ya kona u ḓi wanala zwithu kha inthanethe kana kha guguḽu nṋe muṋe nda to ḓadzisa khazwo.

Ḓadza data nga ṅwedzi, hu itela uri ndi kona u vhona mafhungo o yaho nga u fhambanana kha dzi guguḽu kha dzi inthanethe, nga uri ndi dzone dzo no nthusa na u nṱuṱuwedza kana u ita nga dzo zwithu zwa tshikolo.

Ku shumisele kwa data dzine nda dzi shumisa nga ḓuvha kana nga vhege kana nga ṅwedzi, nda kona u ḓivha uri data dzine nda tea u dzi wana nga ṅwedzi ndi ngana dzine nda nga kona u dzi shumisa ṅwedzi woṱhe, kana nga ḓuvha ndi shumisa datha ngana.

Nahone ndi zwithu zwa ḓuvha na ḓuvha nga uri ri vhona zwiṱori kha dzi tv zwo yaho nga u fhambana fhambana na tshaka dzo yaho nga u fhambanana.

A thi tendelani nazwo sa izwi vhathu risa bvi miṱani ino fana huṅwe ribva huno shaiwa zwi pfumini ndi ngazwo u tshi wana uri vhathu vha pfha zwi zwa ndeme hu pfanelo uri muthu a zwi kone u swikelela data muṅwe na muṅwe fhedzi hu si zwone.

Ndi vhona zwa u shumisa sim khadi yapo zwi si zwa ndeme. Zwa ndeme ndi u shumisa puḽane ya u tshimbila ha data sa izwi puḽane hu yone ya khwine u fhira u bvisa sim khadi ine ya ḓo vha u khou davhidzana na mashaka na dzi khonani ane vha ḓo vha vho vha sia musi u tshi khouya kha maṅwe mashango.

Ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi saizwi ri tshi nga wana muthu a tshi khou lwala lwa shishi lune a nga si kone u ya ha dokotela zwino zwi nga ri thusa nga maanḓa.

Zwi nga thusa kha vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki nahone ndi zwa ndeme sa izwi hu na vhathu vhane vha vha kha zwiimo zwa shishi zwine a vha nga koni u swika idzo sibadela zwino zwi nga thusa nga maanḓa.

Ndo vha ndi tshi nga lingedza u vhona dokotela nga founu kana vidio call sa ezwi ndi nga si kone u swika kiḽiniki. Dokotela o vha a tshi ḓo n eletshedza uri ndi wane mishonga ya hani u bva hafho nda ḓo kona u rumela muthu uri a ye u nthengela mishonga sa ezwi nṋe ndi nga si kone u swika kiḽiniki.

Zwi dina kharali ni sa ḓivhi mishonga ine na kho vhudzwa naho na musi no to i ṅwaleliwa kana ni sina tshelede ine na nga ya na renga iyo mishonga.

Ndi uri muthu a dzulele a na data kana airtime kana ṱhingothendeleki ine dza vha dze dzi khulwane dzine vhathu vha nga kona u dzi shumisa u ita ngadzo vidio call.

Ndi muzika wa tshivenḓa wa Makhadzi nyimbo dzawe nnzhi ri a wana uri dzi na milaedza mara dziṅwe ha dzo dzi na u semana nga ngomu mara nnzhi hadzo dzi a nṱuṱuwedza uri kha vhutshilo muthu ha ngo tea u nyama u tea u konḓelela naho zwi tshi khou vhavha kana zwi tshi khou ḓifha.

YouTube ndi i shumisa u vhona dzividiyo khayo Spotify ndi i shumisa u pfha nyimbo khayo sa izwi hu yone yo no leludzela uri ndi kone u pfha nyimbo dzo bvaho dzine dza kha ḓi takadza.

Musalauno hono ḓalesa tshiṅwe na tshiṅwe tshi shuma nga data kale wo vha u tshi to renga DVD na CD wa ḓi pfhela nyimbo dzau musalauno u tou renga tshiṅwe na tshiṅwe a huna tshithu tsha mahala.

Ndi takalela u to vhona muzika ndi tshi kho to vhona na vidiyo ya hone sa izwi ndi tshi nyaga u vha ndi khou vhona na zwa uri luimbo lu khou imbiwa lu tshi khou amba mini.

Ndi muzika wa tshivenḓa une wa vhori ndiwa Makhadzi. Makhadzi nyimbo dzawe dzi na mulaedza dzi a nṱuṱuwedza uri naho ndi vhuṱunguni hani ndi tea u konḓelela muthu u ya swika hune a vha a khou ṱoḓa u vha hone naho zwa ḓi to lenga fhedzi u ḓo fhedza wo swika.

Ndi kutambele kwa tshiṱori ngauri vhunzhi maḓuvha ano ri vha ri khou vhona vhana na dzi TV zwine zwa vhori zwiṅwe a zwi ngo tea u vha zwi tshi khou tamba musi ri tshi khou vhona TV na vhana theḽevishini na vhana.

Nyimbo ine nda tea u dzi imba ndi dzine dza to vha dzi na mulaedza wa mannḓa manzhi, une wa ḓo vha u khou ṱuṱuwedza vhaswa na vhaaluwa dzi ngaho nyimbo dza kereke na nyimbo dza tshivenḓa dza kale.

Ndi Facebook sa ezwi hu yone ine ra wana mafhungo nga khayo maṅwe a vha a si ngoho mara maṅwe a vha a ngoho.

Yo ri leludzela zwithu sa izwi ri na mashaka o yaho nga u fhambanana o no dzula mashango ḓavha, zwino ri a kona u vha na nyanḓadzano namusi ri kule na tsini ri sa khou vhonala.

Sa izwi hu yone ine ra apuḽaya ngayo mishumo kana u sedza hone uri ndi mishumo ifhio ine ya vha hone ine ra nga kona u i apuḽaya.

Ee ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa ngori i vha i khou nṱuṱuwedza zwithu zwinzhi.

Ndi vhona i na matshilisano ya dovha hafhu i sivhe na matshilisano ngauri vhunzhi hayo u wana vha khou shumisa u vhaisa vhaṅwe vhathu kana u anḓadza mafhungo a vhaṅwe vhathu ane ha ngo tea u ḓivhea. Ya dovha hafhu ya ri leludzela vhutshilo sa izwi hu si roṱhe rine ra nga dzula rina dzi data dza u amba na mashaka na dzi khonani.